Kubalulekile bona wonge imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kwenye.

Bona wonge imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kelinye ilizwe ngombana elizweni lelo awazi bona iintengo zakhona zikhamba njani. Kungenzeka bona kunezambatho ozithandako ofuna ukuzithenga nokudla kwakhona awazi bona zisenanini elinjani, imidlalo yakhona ongathanda ukuyidlala nayo awuyazi bona isezingeni elinjani. Ngakho kufaneleke bona wonge imali eyaneleko, ukwazi ukwenzela koke okuthandako.

Lokha nakanekhambo kufanele bona ahlele imalakhe ngendlela efaneleko. Imali ethize ayitjho bona yimali azokwenza ngayo izinto ezithize, enye imali atjho nayo bona uzokwenza ngazo

Ngihlela ikambiso yokobana nyanga nenyanga kunemali engiyibekako engizokutjho bona yimali engizokuthenga ngayo ukudla, le yimali engizoyiberegisa emidlalweni, le yimali engizokubhadala ngayo indawo

Kungaphazamiseka ngokuthi imali ezobe abhadele ngayo indawo yokuhlala nemali azabe abhadele ngayo isiphaphamtjhini, angekhe kusaba yimali ebekayibekileko bona uzokubhadela yona begodu lokho kuzomphazamisa ukuthi bekungasiyimali engakayihleli ukuthi uzoyikhipha.

Lokhu kungebanga lokuthi inani lakhona liphezulu, alifani nenani leSewula Afrika. Lokho kwenzela bona imali yakhona, iphungule imali yeSewula Afrika.

Ngingamyelelisa ngokuthi afune ihotela eneentengo eziphasi.

Ngingamyelelisa bona angathengi amathikithi nakadoselene nomuntu umtato nokuthi angathengi amathikithi ngomaliledinini. Kufanele bona ukuze aphephe, ayokuthenga amathikithi emavikilini amakhulu njenge-Shoprite.

Kufanele bona bafune indlela abangabala ngayo imali emtatweni, ngakho kuzobakhombisa bona kufuze imali bayibale bunjani begodu izokubhala nokuthi imali ethize yangeSewula Afrika, e-Tariyani yimali ethize.

Ngombana awuzazi izinto zala uyakhona ngakho-ke angeke umede imali ozoyisebenzisa so kufanele.

Ziintjhijilo zokuthi imali leyo isuke iphunguke, kungasaba yimali enengi ebasuke nayo elizweni labo.

Lokhu kuya ngomnotho wendawo leyo begodu kuya nangokudla. Nangabe iimbaseli zakhona zikhuphukile, nokudla kwakhona kuyakhuphuka. Iimbaseli zamanarha woke azilingani.

Iye, kukatelekile bona awazi ngombana lokha nakaphethe imali ethize, uzokukghona ukwazi bona uphethe malini. Kuzobalula ukuthi enze izinto azifunako.

Ungazijwayeza bona lokha nawuphethe umaliledininakho, uhlole indlela imali yakhona.

Iye, kufanele bona ayibikele ngombana lokha nakasenarheni leyo ngaphetjheya ukwenzela.

Kungcono ukuphatha imali ye-cash ngombana kulula bona ungakwazi ukulitjhugukisela enarheni leyo ozabe ukuyi, kunekarada ngombana ikarada kufanele bona niye ngemabhangeni.

Kufanele bona ufune ilwazi ngalokho namkha angeze yakudosela imali enengi ukudlula le evane ikudosela yona nawuse

Kulula bona uyitjhugulule usesesenarheni yangapha ngombana lokho kuzokwenzela bona wazi ukuthi unemali engangani.

Kuqakatheke ngokuthi lokha nawunekhambo, kunezinto ofuna ukuzenza nawufika phambili. Begodu awazi nokuthi phambili uyokuthola ini.

Yihotela, ngombana ngiyo oyokulala kiyo, begodu ngiyo ozoyisebenzisa esikhathini esinengi, ukwenzela izinto zakho.

Ziindlela zokobana kumele imalakhe ayibeke ngeengaba ngeengaba, atjho bona le uzoyiberegisela kwezemidlalo, le uzoyiberegisela ukudla, enye uzoyiberegisela for iinkhwelo.

Ngihlela ikambiso yokobana kumele ngibeke imali kusese nesikhathi esaneleko, begodu ngibeke imali eyaneleko.

Kungaliphazamisa, iye. Ngombana lokho kuzokwenzela bona amahlelo wakho nawe atjhuguluke, indawo obowuyokulala kiyo, ihotela, inani lakhona libe phezulu. Begodu nasikhwelo ozosiberegisa naso singatjhugulula imali.

Lokhu kungebanga lokobana amanani wamazwe akafani. Inani langaphetjheya liphezulu kunenani langeSewula Afrika.

Ngingamyelelisa ngokobana kumele akhethe indawo yokuhlala, ihotela enemali ephasi. Begodu angakhetha nesiphaphamtjhini esinenani eliphasi.

Ngingamyelelisa ngokuthi angathengi amathikithi nanyana kungubani, namkha efowunini. Kufanele atjhinge e-Shoprite namkha e-Pick n Pay, la azokufumana khona irhelebho elihle begodu engekhe azisole ngalo.

Ngingabarhelebha ngokuthi.

Ukwenzela bona ungabi nemiraro nawufika phambili, begodu lokha nawuhlelileko, izinto zakho ziba lula.

Ziintjhijilo zokobana imalabo ayisalingani naleyo abeze nayo eSewula Afrika, seyingaphasi.

Kungombana ilizwe ngelizwe kuba neemvumelwano phakathi kwendawo enye nenye. Abanye banganikelana iintjalo, abanye banganikelana ukudla. Ngalokho, ilizwe elinye lirhelebha elinye. Begodu kufanele ilizwe elinye libe nomvuzo eliwutholako lokha nalithengisela elinye ilizwe.

Zibarhelebha ngalokha nabadinga imali ngokuphuthumako, lapho okhunye zibarhelebha ngokwakha ubudlelwano nabanye abantu emphakathinabo, begodu zibuye zibarhelebhe ngeendingo zemali zokwabelana.

Yimali oyibhadela lokha nawuqeda ukubhadela ikoloyakho, ebegade uyibhadela nyanga nenyanga.

Lokha nasele ufumene umberego, ubhadela imali efikela ku-thirty thousand.

Iberega ngokukhipha imali, ukuthumela imali, begodu nokubhadela iindleko.

Ngingambonisa ngokuthi kufanele omunye nomunye azibhadalele yena igezi elawini lakhe, ngombana lokha nayibhadelwa nguye, angeze asaba nemali esalako eyaneleko. Begodu abantu ababeregisi igezi ngendlela efanako.

Mthetho wokobana abantu bathi sele bakhiphe imali umnyaka woke, nasele kufike isikhathi sokobana bahlukaniselane imali, umuntu uthola imali leyo wayidla namkha athi ibhanga ayifuni

Lokhu kutjho bonyana uzabe arhola imali ebegade idoswa emrholweni wakhe, ngesikhathi asemsebenzini.

Uzalisa imininingwana yakho, begodu kuba khona iphepha lendawo ohlala kilo, nephepha lakho elinemininingwana yakho, ufake